Makeisheneng re bangata. Re ba re fapane le batho ba maleme a fapaneng. Re kgona hore re ithute letsatsi le letsatsi. Dintho tse fapaneng tseo re neng re sa tsebe ka menyetla ka meetlo ya batho ba bang. Re kgona ho ithuta ntho tse ngata haholo. Ha e le moo re kopane, re le Basotho, re le Mazulu, re le Maxhosa jwalo jwalo.

Motho le motho o na le tokelo ya hore a kereke moo a batlang. Mme ho ya ka motho hore o batla ho ya kae. E mong o batla ho ya kae. Re le malapa, re lokela ho dudisane fatshe. Mme kgone ho utlwa hore bothata boo bo ka rarollwa jwang.

Kantle re nka dipatsi tseo re di rwalletseng, mme re qala mollo, re ya pheha kantle, re nke dipitsa tse kgolo kapa dipoto tse kgolo. Re phehe mme ha se re qetile. Ho tla ngwathelwa re je ho be hantle. e ne re phehetse kantle e ne le moketjana. Mme re bitsitse le batho, re etse dintho tsa Sesotho tsa setso, batho ba thabile.

Tjhe, beng ba ka beng ba mephato ba kasheko ha ba sa kgalla setso. Hobane ntho e nngwe le e nngwe ba etsetsa phatlalatsaneng. Mahlong a batho, ha ba sa na taba ho pata setso sa rona se re tshwanetseng ba se pate. Le diphiri tsa lebollo tseo ba tshwanetseng ba ska di bontsha batho. Sena ke nahana se susumetswa ke hore se ba batla se ba ipatlela tjhelete hangata ha ba sa na taba le ntho tsa bo nkgono ba bona tsa kgale.

Batho ba nang le tokelo le boikarabelo ba setsha ke bana ba mofu. Hobane mofu o na le bana bana ba habo ha ba na tokelo ya ho etsa melao le ho batla setsha baneng.

Hobane hangata setsong, dinku le dikgomo ke tsona tse sebediswang. Ha o hlaile mafu kapa ha o hlahile kapa ha o na le meketjana e itseng.

Nkgono le ntatemoholo wa ka ba mpha maele a hantle, jwalo ka batho ba baholo. Maele a qaqileng jwalo ka batho ba hao maele a tlo tswela molemo. Mme maele a ba mphang ona ke maele e leng hore le hosane ha ke na le mathata, nka wa hopola. Mme ya ba ke rarolla mathata a ka hantle. Jwalo ka ha batswadi jwalo ka ha nkgono le ntatemoholo ba . Mme maele ke wa tholang ho bona nke ke be ka ba ka wa fumana dithakeng tsa ka kapa metswalleng ya ka.

Setjhaba se lokisa, setjhaba se kopana ho lokisa dijo tsa setso moketeng. Mme ba thusa ka ho pheha, ba thuswe ka ho ebola dijo tse itseng tse hlokang hore di ebolwe, mme ba thuse le ka hore ba etse ntho e nngwe le e nngwe jwalo ka ho ngwathela batho ba, ba tlileng.

Tjhe, mmuso sena ha se nkelle hloohong hobane ha a etse matsapa a hore a thuse batho bana hore ba be le motlakase le metsi. Hangata batho ba bang ba fihlang mekhukhung o fumana hore ha ba na motlakase le metsi hohang. Ba ya sokola, ba kgantsha ka dikerese hodima dikerese, di tjhesa mekhukhu matsatsing ana a ka sheko. Mme le metsi ba wa lata hole hoo e reng motho ha a kgutla moo, a lo kga metsi teng, a kgutle a kgathetse, a sa batle letho.

Bana ha ba sa hlompha batho ba baholo. O ka fumana ngwana wa kajeno a eme le moshanyana ka pela motho a moholo a sa swabe, a sa swabe a sa etse . O fumane ba etsa dintho tse seleng ka pela batho ba baholo. Maikutlo a ka tabeng ya ena ke hore lefatshe la ka sheko tjena le fetohile. Naha e se jele ntho e thata e sa bonahaleng. Bana ba ya tella. Ene ke taba e e utlwisang bohloko .

Batswadi ba ntse ba phela nakong ya kgale ya se apartheid mme ba ba tlositse se apartheid ba se tlisa nakong ya hona jwale democracy. Batswadi ba ntse ba phela nakong ya kgale moo ba neng ba na le mabitso a Sesotho kapa mabitso a Sezulu, kapa mabitso a maleme a bona. Empa a sa kene bukaneng tsa bona tsa boitsebiso. Bukaneng tsa bona tsa boitsebiso ne di ba le mabitso a bona a senyesemane fela le seboko.